Tlhokomelo ya balwetsi e farologana mo poraefeteng le mo setšhabeng, poraefete e fa tlhokomelo ka bonako le ditlamelo tse di botoka mo setšhabeng. Balwetse ba ema lobaka lo loleele go tlhoka didirisiwa le babereki ba ba lekaneng, poraefete e na le madi a mantsi le dingaka tse di duelelwang sentle. Setšhaba se ikaegile ka tekanyetso ya puso, balwetsi ba kgotsofala thata mo poraefeteng setšhaba sone se thusa bontsi jwa batho.

Metsweding e e ikanyegang ya tshedimosetso ya kalafi ke yone e tswang mo dibukeng tse di rategang tsa dikgang tsa bo saense tse di tlhatlhobiwang le dikago tsa mafapha a tlotlegang a botsogo. Ka sekai dibuka tsa kalafi tse di jaaka go principles of internal medicine le di tlotlegwa thata ka gonne di kwadilwe, mme tsa tlhatlhobiwa ke dingaka le ba nang le kitso mo lefapheng la kalafi. Dikgang tsa bo saense tse di jaaka The New England Journal of Medicine le di tsaya dipatlisiso tse di tlhatlhobiwa sentle ke ba ba nang le kitso.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

Ka nako ya COVID-19 re amegile ka tsela e e sa siamang, madi a re neng re a amogela a ne a sa tlhole a le teng ka gonne dilo di le dintsi di ne di tswaletswe re ne re palelwa ke go dira madi ka go rekisa. Ke ne ke rekisa dilo e fela ka nako ya COVID-19 leroborobo la COVID-19 le ntshenyeditse letseno le ba kwa lapeng letseno la bone la ile la senyega batho ba re neng re lebeletse mo go bone letseno la bone le ne le sentsweng COVID-19 re amegile bobe.

Nka raya barutwana ka re botlhokwa jwa go ja dijo tse di tswang mo thulaganyong ya dijo tsa sekolo, ke gore di siametse mmele di na le dikotla ebile di a go thusa go tiisa mmele. Dikotla tsa teng di a go thusa go lwantsha malwetsi mo mmeleng ebile di loketseng thata le ba bahumanegileng, ba ba humanegileng ba tla kgona go ja gonne bontsi ba bone ha ba dijo kwa magaeng a bone.

Ditshweetso tse nka di tsayang fa nka ima ke sa ikaelela ka ke gore ke ikemisetse go nna motswadi, ke lokele go godisa, ke ke dikotla mmeleng gore ngwana a gole sentle le nna ke kgone go tiya mmeleng.

Go na le dilo di le dintsi tse di tlwaelegileng tse di seng boammaaruri ka malwetse a a sa foleng a a tshwarang banna, bongwe jwa boammaaruri jo bo sa siamang ke gore malwetse a a sa foleng jaaka bolwetse jwa pelo, diabetes le bolwetse jwa maikutlo e ama basadi fela tota banna ba amiwa. Mme bontsi jwa bona ga ba batle go batla thuso ka ntlha ya maitlamo a setso a ba go nna ba nonofile. Go na le kgopolo gape ya gore fa monna a sa bo ntse botlhoko go raya na le bolwetse.

Fa go tsengwa mekgwa ya kalafi ya setso mo ditleliniking go ka tlhaga dikgwetlho dingwe tse di akaretsang pharologanyo mo mekgweng ya kalafi, borai jwa botsogo fa mekgwa e e sa tlhatlhobiwa sentle le go tlhoka kutlwano magareng ga dingaka tsa setso le tsa se professional-e, gape go nna le mathata a molao le boikarabelo fa kalafi ya setso e baka kotsi mo balwetseng.

Batho ba ba nang le bogole ba ka tshegetsiwa ka ditsela di le mmalwa tse di ka tokafatsang botsogo jwa bone jwa mmele le maikutlo, go ba rotloetsa go tsaya karolo mo ditiragalong tsa le ka go thusa go maatlafatsa mmele le go fokotsa maikutlo a go ineela. Go bafa lorato tlotlo le go aga boitshepo jwa bone le go buisana le bone ka tsela e e bulegileng go ka ba thusa go ntsha maikutlo a bone.

Bolwetse jwa TB bo tlholwa ke e bidiwang micro bacterium tuberculosis e e tshwaetsang di-part-e. TB e anamisiwa ke moya fa motho yo a na leng yona a ethimola kgotsa a kgweetsa. Le fa o setse o tshwaetsegile TB e ka alafega ka meriana e e kgethegileng ka malatsi otlhe mo lobakeng lo lo rileng ga ntse dikgwedi di le thataro. Go botlhokwa go fetsa kalafi ya botlalo ka botlalo go thibela bolwetse go boela gape.

Go tila go dirisa madi a mantsi go duelela kalafi batho ba ka ikwadisetsa mananeo a kalafi a puso a fang kalafi mahala kgotsa ka ditshenyegelo tse dinnye, gape ba ka ikopanya le di-policy tsa insurance ya kalafi go ba sireletsa mo ditshenyegelong tse di feteletseng, go batla thuso kwa dikokelwaneng tsa puso le ditleliniki tse di nang le ditšhelete tse di le gone go ka thusa.